Tsatsi la ntlha ke ne ke ya Cape Town-o , ke pagama sefofane ke ne ke ikutlwa ke le motlotlo ke itumetse.

Sefofane se tshabisa batho ba le bantsi, mme batho ba na le kgatlhego ya gore ba ka se pagama, mme se bona la se bolokegile sone.

O tshwanetse go dira passport o pele o ya Nigeria, o bo o book-a, go na le tlhwatlhwa e o e patelang gore o kgone go fitlha Nigeria. Sefofane ke selo se e leng gore se bolokegile.

Tsela ya dibese e phepafetse e ntse sentle, bothata ke gore bese e tsamaya iketlile wa go feleletsa o tse ne lata ko tirong.

Ka matsatsi a mangwe, karata eo e kgona go gana go sekena ga o re wa pagama mo beseng.

O tshwanetse go nna mokgweetsi o na le maitemogelo ka gonne o bereka ka batho.

Dikotsi di le dintsi ka gore batho ba baya maje mo mebileng gore dibese di sa feta kgotsa dikoloi di seke di a feta.

Dibese di tshwanetse go tsamaya ka nako ka gonne di tsamaela stadig-a mme ke molao wa teng ha di batle go sutisa di taxi.

Matsatsi a mangwe ha bese ntshile, ke ga ke latetswe, ke setswe.

Ditshupetso tsa dibese ke gore ka nako nngwe di tsamaya .

Ka nako e nngwe madi a berekelang re berekela madi a transport-o, ka seo ga dibese di ya ko godimo re ka se kgone go ya mmerekong.

Ka 'tsatsi le lengwe go na le gore dibese di nne botlhokwa thata, ka gonne madi a di taxi o pagama ga ntsi-ntsi.

Go ka se nne botlhofu tota ka gonne go nna ntse o pagologa mo di taxing, o pagama taxi engwe ke madi a mantsi tota, bese e sesole ga e tshwane le transport-o ya ditekisi.

Ke go tsamaya mo lefelong la ka ke tsela e leng gore re tlwaetse ka yone, go bonolo tota.

Ke matshwao a roboto, khibidu e re o eme, green e e leng botala o tsamaye, orange e leng serolwana ya re ipaakanye.

Dikotsi tse dingwe tse di ka tlhagelelang motho o tsamayang ka maoto, ke ga o le mo tseleng o le mo thoko ga tsela, koloi e be e tswa mo tseleng e go latelela e be e go thula.

Go seke ga diragala dikotsi mo mebileng ha go le bosigo.

Koloi di le dintsi di a relela pula e nele, tse dingwe ga di kgone go bona tsela e be nna gore mokgweetsi o kry-a accident.

Ga o tsamaya ka baesekele le teng ga go a siama, ka gonne dikoloi di kgona go go thula, le ga o tsamaya ka maoto dikoloi di kgona go go thula mme batho ba kgona go tshwara le poo.

Ke mobila ha o ya Roodeport o kgona go tsamaya ka mobila o ke ratang go dirisa.

Gantsi batho ba ba dirisang dibaesekele go ya tirong mo mebileng ga ba ba babalesege.

baesekele mosola wa teng ke gore o berekisana madi amantsi go ya mmerekong, o shebana le dilo tse dingwe tsa gago.

Ee, ga ya siama mo mebileng ka gonne ba kgona go kry-a accident.

Nka se dire sepe ka gonne nna ke a itse gore why ke berekisa baesekele, ene gantsi batho ba ba berekisang baesekele ke batho ba e leng goreng ba kgone go baya madi, ba save-a.

Ee, mo tseleng e kgabaganyang ba e bitsa pedestrian, e bontsha gore o ka tsamaya, dikolo di kgone go feta.